Ditlwaelo tsa kgale kgale tse batho ba se ba di lahlile, ke hlompho. Hlompho e ne le ntho e kgolo nakong tsa kgale kgale. Empa hona jwale tjena, batho ba se ba e lahlile. E utlwisa bohloko haholo ntho eo hobane, e bontsha ekare re batho ba senang botho. Le hape, batho ba lahlile ho ntshetswa mahadi, a batho. Jwalo ha re le ma Afrika Borwa, ho tlamehile hore re e etse nthwena. Hobane e kopanya badimo ba rona, e kopanya sedimo sa rona, ha re le malapa a mabedi. Ekare re ka kgutlela tseleng tsa rona tsa kgale hleng, setjhaba sa Rantsho.

Dijo, di ngata tsena ntse ke di thabela tsa setso. Le hona jwale, tse ke hodileng ka tsona. Re ka qala ka bohobe ba metsi. Bohobe ba metsi bo pheuweng ka ntle mollong, bo monate bo tletseng. Ke bona ntseng ke bo thabela le hona jwale.

Ke se rata haholo seshweshwe. Ebile ke se rata haholo jwale, ha se le setjha, se nkga botjha. Ke se rata hobane, se hlomphehile haholo seshweshwe. Ha o tenne seshweshwe, le wena wa ikutlwa hore o motho.

Ho ba le dithapelo le meetlo, ha ngwana a hlaha hore ngwana a hole hantle. Le hore a seke a sokodisa, kapo a kula. Dintho tse tjena re di etsa hobane re le ba Afrika Borwa. Re tseba hantle hore badimo ba rona keng dintho tse ba di ratang, tse ba sa di rateng. Re di etsa kaofela ntho tsena, hobane re batla bana ba be le bophelo bo bonolo haholo.

Tjhe, bophelo bo ba ditoropong ke bophelo bo ke ka se bokgone, ho hang. Bo phakisitse haholo. Le hape bo kotsi haholo. Bophelo e ka bo thabela nna, e ke ka kgona ho bo phela. Ke bophelo ba mahaheng. Moo ho thotseng, moo ho ntso ho na le botho teng, moo ho ntsona le hlompho teng, le lerato ka hara bahaisane.

Ke ka rata haholo hampe, ha ke ka bona mmuso wa rona, o batla maele nako tse ding ho batho ba baholo. Hobane, ho thwe tsela e botswa ho ba pele. Ho tlamehile hore ba botse pele ho bona batho bana ba baholo. Hore ba ba bontshe, hore ho etsuwa jwang ha o tshwere naha kaofela.

Dikolo tsa lebollo di teng hobane, di thusa bashemane hore e be banna. Di ruta bashemane hore, bohlokwa ba hore o be monna ke eng. Hore ha o le monna, o itshwara jwang, o bua jwang. Le hape le hore o tshwara jwang batho ba pela hao. Empa tjhe, ke dikolo tse molaong tsona, ka setso sa rona sa Afrika Borwa.

Eya, di teng diaparo tse ding tse re ka di aparang. Kantle ho dikobo tsena tsa rona, tse re di bitsang ka hore ke di seanamarena jwalo ka Basotho. Re ka apara dishweshwe. Kapa banana ba ka tsamaya ba apere dithethana. Merafe e meng e tla kgona hore supa. Hobane hoba mosotho, hase ka hore o apere eng jwang. Ke ka hore o mang, o itshwara jwang, le hape ke ho ka hore o hlaha kae.

Dumela hle mme motswadi. Akere wa tseba hore ke qeta ho fumana mosebetsi. Jwale, ke ne ke nahana hore ke ka tla lapeng. Re tlo etsa mpho ya badimo. Hore ke lebohe feela. Hase ntho e kgolo ke ntho e nyane. Empa le hape ke o founela hore o ko ntjwetse hle motswadi wa ka hore ke eng e kana kana e ke hlokang hore ke ke reke? Le hape, ke mehato e feng e tlamehang hore re nke hore ke kgone ho etsa mosebetsi onana? Ke a tseba hore ka kgola re tla hloka bo Moqombothi, pudi eya re tla e re tle re tla reka pudi. Empa ha o ka nhlalosetsa fela hore, ke mehato e feng e tlamehang ho ikutlwa hore ke fihlelle mosebetsing onana hle. Ke a leboha.